Ti-bundle ta data ti nga va na xivangelo lexi sivelaka ku pfula inthanete ngopfungopfu eka tindhawu leti nga na swihlawulekisi swa data swo durha kumbe leswi nga nyawuriki.

Ndzi nga tsakela ku xava eka Cell C, hikuva eka Cell C u kuma data yo tala hi nxavo wutsongo naswona netiweke ya vona yi tshamisekile.

Ndzi nga titwa ndzi hlundzukile kumbe ku karhateka kumbe ku khunguvanyeka ngopfungopfu loko ndzi titshege hi ku nghena eka inthanete, leswaku ndzi hungasa kumbe ku vulavurisana ni vanghana va mina.

En'hwetini ndzi xava kambirhi data hikuva ndzi suka ndzi xava data ya khumentlhanu wa masiku leswi vulaka en'hwetini ndzi xava kambirhi data.

Data ya tiselifoni i vuhlanganisi bya inthanete lebyi nga riki na tintambu lebyi ndzi pfumelelaka ku nghena eka inthanete eka riqingho ra mina.

Ndzi nga hunguta matirhiselo ya mina ya nkarhi ni nkarhi, naswona ndzi anakanya hi ku tirhisa ti-app kumbe swihlawulekisi swo hlayisa data ku antswisa migingiriko ya mina ya inthanete.

Munhu un'wana a nga ha hlawula ku tirhisa Wi-Fi leswaku a hlayisa mali ya data, a tiphina hi rivilo ra inthanete leri hatlisaka naswona a papalata swipimelo swa data kumbe ku pfalela. Wi-Fi hakanyingi a yi na swipimelo naswona ya hatlisa leswi endlaka leswaku yi va leyinene eka migingiriko ya tiko ya inthanete.

Leswaku ndzi hlayisa data ndzi langutisa matirhiselo ya mina na ku lulamisa mikhuva ya mina, ndzi tirhisa switirhisiwa swo hlayisa data kumbe ti-app ndzi hunguta ku tirhisa data ya le ndzhaku. Kambe loko yi data yi ri le kusuhi no hela ndzi kopa tifilimi, minongonoko ya TV kumbe vuyimbeleri leswaku u byi ndzi byi tirhisa handle ka eka inthanete, ndzi update ti-apps kumbe mitlangu leyi lavaka inthanete.

eka minkarhi ya sweswi swilo swo tala swi lava ti-cellphone na data, ku apulaya mintirho swi lava data ku hungasa eka inthanete ni vanghana kumbe ku hlaya mahungu wa ha tirhisa data.

Ku hlayisa data swi katsa ku languta matirhiselo ya wena ya nkarhi ni nkarhi ni ku tirhisa Wi-Fi eka mintirho yo tika.

Data ro durha ri nga khumba swinene vadyondzi va xikolo hi ku hunguta mfikelelo wa vona eka switirhisiwa swa inthanete. Ku sivelela ku hetisisa ka swiavelo leswi lavaka ndzavisiso wa inthanete kumbe ku rhumeriwa ka digital, na ku nyanyisa laha ku nga ringani ka vadyondzi. Leswi swi nga endla leswaku ku va na matirhelo yo biha ya tidyondzo, ntshikelelo na ntshikelelo wa timali eka mindyangu.

Minxavo ya xihlanganisi xa data ya hambana hikokwalaho ka swilo swo fana na vaphakeri va network, nhlayo ya data ya ntiyiso, rivilo ra na quality, ku tlakusa na ku hungutiwa, mphikizano wa makete na minxavo ya xifundzankulu. Vaphakeri va lulamisa minxavo hi ku ya hi switirhisiwa, timakete leti kongomisiweke na xilaveko xa vaxavi. Leswi swi endla leswaku ku va na minxavo yo hambanahambana swo na vakorhokeri.

Swiboho swa vanhu swi vekiwa hi swilo swo fana na xilaveko xa vona xa munhu hi xiyexe xa data, swipimelo swa mpimanyeto, nkoka lowu voniwaka wa data, quality ya data na ku yelana na tipakani ta vona.

bundles i parcel-e ra data leri xavisiwaka hi nxavo lowu vekiweke na nkarhi wo karhi leri ku nyikaka mfikelelo eka inthanete eka xitirhisiwa xa wena xa foni u tirhisa swin'witsin'witsi eka migingiriko yo fana na ku pfula website ku tirhisa ti-app ta tiselifoni na ku khuluka ka swilo i ndlela leyi nga durhiki yo lawula mfikelelo wa inthanete leyi nyikaka mimpimo leyi hungutiweke loko yi pimanisiwa na ku tirhisiwa ka nkarhi wa moya wa ntolovelo naswona yi ta hi ti sayizi to hambanahambana leti nga na ntiyiso wo hambana ku fana na swin'witsin'witsi swa siku na siku swa vhiki na vhiki kumbe swa n'hweti na n'hweti.

Data ya durha eAfrika-Dzonga hikokwalaho ka swivangelo swo fana na ku kurisiwa ka vuvekisi hi vaphakeri va netiweke, ku nga ringani ka miholo, ku durha ka le henhla ka switirhisiwa na matirhiselo ya matirhelo ku katsa na ku halatiwa ka ndzawulo na ku onhiwa na tindhawu ta milawu leti nga sivelaka vuvekisi na mphikizano.

Data yi tshama yi durha swinene loko yi pimanisiwa ni swifundza swin'wana ngopfungopfu loko yi pimiwa ni miholo ya xikarhi hi nkarhi lowu fanaka ku tirhisiwa ka data ku tlakuka hi xihatla tanihileswi vanhu vo tala va titshegaka ka inthaneti ya tiselifoni eka ku khuluka ntirho wa vuhlanganisi na dyondzo loko vatirhisi va tikontiraka va tala ku tirhisa data yo tala ku tlula vatirhisi lava hakeriwaka.

U nga tshama u ri eku hlanganiseni ni varhandziva wa wena hi ku bela riqingho hi tivhidiyo u nga dyondza vutshila lebyintshwa kutani u endla tikhoso ta le ka inthanete u nga cheka no rhumela ti-email marungula kumbe u tirhisa ti-app to rhumela marungula to fana na WhatsApp.

ka mali ya wena ya data ya cellphone kumbe ya inthanete nkarhi wo hakela wu nga si hela hakanyingi ko hikwalaho ka ku tirhisiwa ngopfu kumbe maendlelo ya le ndzhaku yo fana na ku pfuxetiwa ka ti-automatic ni ti-app ta le ndzhaku.